Ke ikgopela thuso kwa lefapheng la bareki, ke letsetsa customer service ya kampa ya me ke naya tshedimosetso ka nomoro e fositsweng, palo ya madi a ke a .

Go dirisiwa thata fa didiriswa tsa tlhaeletsano tsa mogala jaaka di-smartphone le di-screen go na le ditlamorago tse di farologaneng tse di ka amang boitekanelo jwa batho, segolobogolo boitekanelo jwa tlhaloganyo le mmele.

Dipolatefomo tsa dikgang tsa dijithale tsa Aforika Borwa le makwalodikgang gatisiwang di tsweletse ka o ikamanya le diphetogo tsa tlhaeletsano ka go amogela thekenoloji le go fetola mekgwa ya tshepiso ya dikgang.

Ee, ke a se reetsa, ke reetsa lenaneo la gospel, mara.

Dikolo le diyunibesithi tsa puso. Go rotloetsa thuto le boitshimololedi, baithuti ba le bantsi ga ba na ditsela tsa inthanete kwa gae. Wi-Fi ya mahala mo dikolong e tla ba thusa go dira dipatlisiso, go ikatisa le go tsaya dikarolo mo dithutong tsa dijithale. Go tokafatsa diphetogo tsa thuto fa baithuti ba na le inthanete ba kgona go fitlha mo di tlhalosetsong tsa dipotso.

Tirisanommogo ya mafatshe, dithulaganyo tse di fetolelang dipuo di thusa dikgwebo o buisana le bareki kgotsa balekane ba ba buang dipuo tse di farologaneng. Go tsenya mafatshe a mannye mo dikgaisanong ya mmaraka wa lefatshe, o tsena mo mebarakeng e mešwa. Kgwebo e kgona go dirisa thekenoloji go fetolela le boitumelano go tsena mo mafelong a ba sa buing puo ya sekgwebo.

Ke dirisa data ya Vodacom-o ke e reka di-gig di le masome a mabedi, di ntsaya kgwedi yo yotlhe.

Dikai tse di atlegileng tsa thekenoloji e e golang tse di ka tokafatsang go fitlhelela thuto ya sekgala, di bontsha ka fa lefatshe le fetogang ka teng go tsenya thuto mo matsogong a mongwe le mongwe. Le fa ba le kgakala le dikolo kgotsa ba le mo mafelong a sa rotloetseng dithuto.

Tlhokomelo ya botsogo e dirisitswe go sekaseka data ya COVID, go thusa ka diteko, go ela tlhokomelo balwetsi, le go akanya fa di phelelo di ka fitlha kae. Thuto ya sekgala e tshegeditse di tlhopha tse di go itshekatsheka dipotso le go tsenya di katlholo mo dithutong tse di sa lebaneng.

Lebaka le legolo le di dirang gore batho ba fetse nako e ntsi ba lebile megala ya bone ke tlhotlheletso ya thekenoloji e e gokanang le maikutlo a motho. Megala e e seatleng e kopanya dilo tse di ntsi tse batho ba di ratang, tshedimosetso, puisano, boithabiso, le boikgogomoso jwa sephiri ka palo e nngwe ke maitemogelo a bontsi jwa batho. Se se ka akaretsa jaana dithulaganyo tse kgobokanyo jaaka Facebook, TikTok.

Fa motho a sotlakiwa mo mafaratlhatlheng kgotsa inthaneteng go botlhokwa go mo ema nokeng ka kutlwelobotlhoko, kgalemo e e nang le temogo le kgakololo e e nonofileng.

Ke rata mananeo a le mmalwa a boleng jo bo kwa godimo mo di-channel-eng tsa satellite tse di duelelwang, ke di lebelela mo matsatsing a me a boikhutso.

Thekenoloji e gola ka lebaka la tlhokego ya botshelo jo bonolo, ka lebelo le le nnang le tsholofelo. Batho ba batla ditsela tse di botoka tsa go buisana jaaka inthanete, go dira tiro ka bonako, di-computer, go ithuta le go tshedisa metswedi ya di-digital-e, mananeo, go alafa malwetsi le go tokafatsa botsogo jaaka thekenoloji ya a kalafi.